Dituelo tsa data e e kwa godimo di ama batho ba ba sa berekeng.

Gone jaanong re phela mo nakong e dirisang data thata. Nna ke dirisa data ya Vodacom mme ke reka ya two hundred, ga e lekane, ke e dirisetsa go etsa dilo tsa sekolo le go kena mafaratlhatlha.

Data e ke e rekileng mo kgweding e ka fitlha madi a le two hundred mme ke berekisa sebakanyana. Motho fa a reka data, o tshwanetse go lebelela gore e tlile go dula sebaka se le se se kanang kang.

Ke di-gig-e tse ke tse di ka nkgotsofatsang ke tse hundred mme nka thabela gore e tsene ka letsatsi la ntlha mo kgweding.

Mafaratlhatlha a re thusa thata, o ka fitlhelela ba beile di-post-u tsa ditiro ka moo o ka kgona go apply-a o bone diphatlhatiro ko mafaratlhatlheng.

Go tsenya data go farologana ka di-network ga ke e feng mme go na le di-App-o tse o ka kgonang go reka data ka tsona le go e tsenya.

Fa data ya ka e fedile morago ga nako moya wa ka o ya fatshe ka gonne ke e tlhoka, go boloka data ya me ke gore ke seke ka tsena mafaratlhatlha sebaka se se telele mme ke tshume data saver on mo founung ya me.

Kgona go mo aroganyetsa data ka mo send-ela yona.

Nako e nngwe ga di ba ame pila badiri ka gonne unlimited di na le nako go fitlhela ka nako e ena a leng gae ke nako e data e sa direng ka yone.

Ee, mogala wa letheka o siame go dirisiwa ke barutwana ka gonne ba ka e dirisa go batla tshedimosetso le ka di-App tsa sekolo.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabolola jaaka IT e ama jang dithutwana tse kwa godimo? E di ama sentle ka gonne barutwana ba thola thuso go yone gape barutwana ga ba sa ithuta ba lebeletse gore IT e tla nna yone e ba kwalelang ditiro tsa bona tsa sekolo.

Thekenoloji e dirile IT e e re thusang go batla information gape le diroboto tse di dirang ko mafelong a farologaneng. Technology e siame ga e a siama ka gonne batho ba bangwe ba tsamaisa ditaba tse di seng nnete mme ba tseela batho madi a bone.